Ke ile ka ba letsetsa ka ba botsa ka ditjeho tse patileng. Ke ba bolelletse hore ke halefetse hore ha ba hlalosa hantle. Mme ka kopa hore nakong e tlang ba be pepeneneng ka ditefello tsohle pele re ka reka.

Ke ile ka fana ka diselipi tsa tefo tsa bareki, rekoto ya invoice le setatemente sa bank-a. Ho bontsha hore ke fumana tjhelete ka mehla mosebetsing wa ka wa botshepehi.

Nkare ke kopa tshwarelo. Ke ne ke sa tsebe hore ho romela tjhelete ka mokgwa oo ho ka baka bothata, ene e ne e se ka bomo. Mme ha re batle tsela ya hore re ka rarolla bothata bona jwang ha mmoho.

Nka letsetsa bank-a ka re dumelang, ke setse ka tjhelete e kaalo ya diranta tse mashome a tsheletseng. Empa e hanne ho tswa motjhining. Ke fumane molaetsa o reng tjhelete e tlameha ho dula kamehla. Ka kopo hlalosang hantle hobane ha ke utlwisisi hore na hobaneng tjhelete ena e sa fumanehe.

Nka mo jwetsa kapa ka mo laela ka hore, ha o fihla mabenkeleng bolella cashier hore o tlile ho ntsha tjhelete ka mokgwa wa selefounu. Mme o mo fe ID le PIN-i eo ke o romelletseng yona. Mme o tla fumana tjhelete ya hao hang ha o qetile.

Ke tla re ho mosuwehlooho, ke a leboha ho menahane. Mme ke tla romela tjhelete mohaleng wa hae wa bong, ka ha ke sitwa ho e romela mohaleng wa sekolo. Ke tla boloka setshwantsho sa tefo e le bona bopaki ba hore ke .

Ke tlo ikutlwa ke kgenne haholo, hobaneng ke maemo a kwatisang haholo. Empa ho bonolo haholo hobane ke tla kgona ho founa. Ke kgone ho ba founela ba kgone ho lokisetsa account ya ka, hore ke kgone hore ho be bonolo ho nna ha ke batla ho ntsha tjhelete ka nako eo ke batlang ho entsha ka yona.

A kena leqheka le leng, empa o kadima wona makgolo ao a mararo, hore tjhelete e tle e fihle ka potlako. Mme nna ke tla sala ke patala makgolo ao a mararo. E ke a kadimileng ha feela tjhelete e ka fihla.

Tsa cheque account di tloha di sa tshwane haholo le tsa savings. Hobane savings account ke moo eleng hore ho kena tjhelete eo e leng horeng wena wa tseba hore e tlo dula e le jwalo. Le ha o batla ho e sebedisa, o tlo kgona hore o kene, mme o e sebedise. Cheque account ke account e nngwe e na leng ditjeho tse hodimo hobane e sebediswa haholo ke batho ba nang leng di-business. So, di-business tse di ngata di-business, tse di ngata ngata di na le ntho e ke profit. Mohlolomong ba patala bonyanenyana hore ba tle ba se ke ba chargiwa ebe ha ba bone ka letho. Empa wa di-savings yena o tlo kgona ho bona. Mme a kgone ho le ho utlwa hore e mo tabotse.

Ke kopa ho batla hlahisoleseding ka taba tsa ho ba morao. Thuso ka baka la ditjhelete tsa UIF ka baka la hore mosebetsing, mosebetsi o fedile dikgweding tse tsheletseng. Mo nna ke santsane ke re mosebetsi o tla ba teng kapa o tswela pele ka mosebetsi o fele. Jwale ke kopa hore thuso. Ke batla ho tseba hore ke etsa jwang ha e le mona ke sebeditse dikgwedi tse tsheletseng fela.

Nka kopa ho se lefe tjhelete bakeng sa karete e ntjha. Hobane e robehile ka phoso, e seng ka boikitlaetso. Mme ke nahana hore bank-a e ka fana ka karete mahala hape bakeng sa maemo a jwalo. Ke a leboha.